Yebo, kunomehluko omkhulu phakathi kwe-Wi-Fi esendaweni yasedolobheni nasezindaweni zasemakhaya, njengoba izindawo zasedolobheni ngokuvamile iba nesivinini esisheshayo. Ukuxhumana ukuthembeke kakhudlwana okwenza kube nomnotho ongcono ezinkampanini ukutshala imali eqinile kubona. Kuyilapho izindawo zasemaphandleni zivame ukubhekana nesivinini esihamba kancane ngokusebenza kwe-Wi-Fi.

Ukuphatha uhlelo lwezingxoxo lwasemsakazweni endaweni yangakithi yomphakathi kudinga ngilungisele ukuhlanganisa, ukukhetha izihloko, ukucwaninga, nokuthola, nokubhukha ochwepheshe bzihambeli. Ngiphinde ngimeme nabantu bendawo, ukuthi beze koxoxwa ngezinto ezenzekayo emphakathini wangakithi.

Ukuletha i-inthanethi yamahhala ezindaweni zasemakhaya nakho kuvula amathuba amaningi okudala umsebenzi. Ngokuthuthukisa kwamakhono, ngokufinyelela kwi-inthanethi, abantu bangakwazi basendaweni ukuzama ukufunda nge-inthanethi bafunde namakhono amasha.

Mngani, izinhlelo zomculo emsakazweni womphakathi wangakithi zibalulekile kakhulu. Izonikeza ukwaziwa kwabaculi nokubonakala kwabaculi, ikhuthaze ithalente futhi ibonise ukunambitheka kwasendaweni yethu.

Ngokubona kwami, uhulumeni kufanele abambe iqhaza elibalulekile kakhulu ekuqiniselekeni ukuthi i-Wi-Fi ne-inthanethi iyathengeka noma eyamahhala kanye nokukhuthaza ukuthuthukisa kwezingqalazisinda. Lokhu kuzosizwisisa kakhulu imiphakathi kufinyelela emfundweni, amathuba omsebenzi, ulwazi lwezonkelekwa zempilo kanye nokwenza kalula ukuhlangana komphakathi.

Kubasebenzisi abaningi, ukuba nemibhalo engezansi esekela ulimi eziningi endaweni kubalulekile kakhulu njengoba kuthuthukisa kakhulu and kufinyelela kubantu abaningi ukuthi bezwe ukuthi kuthiwani. Kuvumela ukufunda ulimi, futhi kuvulela izethameli zomhlaba wonke ukuthi zibuke zizwe.

Kubalulekile kakhulu ukuthi inkundla ibe nezici zokufinyeleleka zabangezwa, nabangaboni kahle. Njengoba ziqinisekisa ukubandakanywa okuvumela abantu abakhubazekile ukuba bafinyelele ngobugcwele futhi bazibandakanye nokuqukethwe.

Ukuze ukhansele ukubhalisa kwakho endaweni ngenxa ye-akhawunti noma izinkinga zokusakaza bukhoma, ngena ngemvume kwi-akhawunti yakho kwiwebhusayithi yenkundla, uzulazule uye kwi-akhawunti yakho, bese ukhetha inketho yokukhansela ukubhalisa kwakho. Uzocela ukuthi uqinisekise isinqumo sakho ngaphambi kokuthi ukhansele uphothulwe.

Izinzuzo zokuhlinzeka ngosekelo lwezilimi zendawo, ziwukuthuthukisa ukuxhumana namakhasimende. Ukwanda kokufinyelela emakethe. Ukusebenza namakhasimende ajulile. Ukwaneliseka kwamakhasimende okuthuthukisiwe. Ukuqonda okukhulu kwamasiko kanye nekhono lokungena emininingwaneni yabantu amakhasimende amasha endaweni ethile.

Ukunikezwa ithuba lokwakha indlela yokusebenza entsha yokukhangisa emsakazweni wangakithi ingaba ukukhuluma, ukulalela, nokuncoma abalaleli, ukumema izihambeli zakwezinye izindawo ngezindawo.